Ngiyakucela, ngicela ungilalele ngoba kubalulekile lokhu engikuchazela kona. Ngoba kufanele wazi kabanzi ngesikhathi sokulinda ipholisi yakho ngoba kuyinto ofanele uyiqondisise. Wazi ukuthi uthathe futhi ukhokhela ipholisi enjani, nokuthi uzozuza kanjani kuyo. Angeke wathanda ukuhambela ubala. Ithi ngikuchazele futhi isikhathi sokulinda siyiminyaka emine ukuthi ikhokhele yonke imali yakho isinenzuzo.

Angikhokhi nhlobo ama-banking fees nyanga zonke futhi mangikhipha imali emshinini, ngikhokha imali encane.

Yebo, ngaqhubeka ukuyisebenzisa ngoba ngizokhokha inani elincane.

Uyazi mngani wami ukuba nomshwalensi wemoto uyakusiza kakhulu. Mawunezindleko zokulungisa imoto noma unezinkinga ezingafaka ezemithetho. Makube unokunqubuzana nenye imoto, wona uyasiza ngalokho. Ungasizakala kokuningi ngaphandle kokubhekana nezinkinga uwedwa.

Inzuzo ukongeka kwemali oyikhokhayo nokuthola ikhwalithi esezingeni elijabulisayo. Ukubonelelwa mayephukelwe yimoto noma mayebiwe. Ubungozi ukuthi mawufaka isicelo se-claim kuthatha isikhathi eside ukuthi ikikhokhele. Nokuthi ikhava ingazibhekeleleli zonke izindleko zemoto yakho.

Izinzuzo engingazifaka ukuthi ikhava iqhubeke ngokubhekelela abantu uma kunezinyanga abangakhonanga ukuzikhokhela. Uzikhethele futhi kubhalwe phansi indlela umuntu athanda ukunakekelwa nokubhekelelwa ngakhona. Umuntu abe nezwi emalini yakhe ayikhokhayo.